Lokhu kungaba nemiphumela embi kumphathi wesiteshi ngenxa yokuthi kuzofaka leyo nhlelo egameni elibi, futhi abakwasigonyela bengakwazi ukuthi beluvale phansi lolo hlelo ngenxa yokuthi lufundisa izinto ezingalungile kwabantu abaphilayo emphakathini.

Into abangayenza bengaveza i-service yabo kusengathi inhle kakhulu futhi isiza abanye abantu bese betshengisa abanye abantu ese bebasizile abangakwazi ukuthi bebe wofakazi bakho lokho.

Ey'nkundleni zokuxhumana ziningi kakhulu kwizinto esingazithola khona njengezingaphazamisa iy'ngane, njengamavidiyo namagemu nakho konke okubhalwayo lapha ku-inthanethi nezinkundla zokuxhumana. Yingakho kumele abantu bezimisele bezimisele futhi emsebenzini abawenzayo.

Lokhu kungangenza ukuthi ngizizwe ngibe nokungabaza, futhi nokungathandi ukuba kuyo kuleyo date ngenxa yokuthi akumele umuntu bethintene amafoni kuze mhlambe bazane isikhathi esingangamaviki amabili.

Lokhu bengakwenza ukuthi belande bona abaculi bezocula kuso isiteshi sabo leso sokusakaza noma bethole abantu ababaziyo ukuthi bezoza bezocula ukuze kudume bethuthukise bona labo abaculayo.

Lokhu-ke kungabasiza ukuthi bebone izindlela abangagwema ngazo ukuthi besebenzise imali yabo noma izindlela abangasebenzisa imali yabo kangcono.

Lokhu kungasinika isixazululo ngenxa yokuthi uma kuthiwa kunenkinga eyenzakalayo singasheshe sibathole abangasisiza ngayo leyo nkinga leyo esobe sibhekene nayo leyo ngaso leso sikhathi.

Singamusiza ngokuthi sikhulume kahle ngayo noma siriphothe leyo ntatheli ezinkundleni ezifanelekile khona nabo bezokwazi ukuthi abakwasidlodlo bedile nayo.

Lokhu kungasisiza ngenxa yokuthi amadivayisi uma eqhubeka yilokhu ekhuphuka ehlakaniphani kakhulu kakhulu, lokho kungasisiza ukuthi nendlela esifaka kuzo izinto zethu noma esifihla ngayo izinto zethu, ikwazi ukuthi zingatholwa omunye .

Laba bantu laba behlezi bezilolonga nsuku zonke ukuze beqhubeke bebe kule simo abafuna ukuba kuso nge-inthanethi noma benze lokho abafuna ukukwenza ngemzimba yabo efithi.

Izinto engingazenza mina njengomsakazi osadala isiteshi thizeni ukuthi ngizame ukuthi ngiyobabona bonke la bantu esuke beney'nkinga ezibhekene nabo ngqo. Ngizame ukubasiza ngakho konke okusemandleni ami noma ngibathole ezinkundleni zokuxhumana besho abakufunayo bese mina ngiyakusasazela kwaziwe iwowonke umuntu olalela umsakazo.

Ingoma noma uhlobo lwezingoma engingazidlala, uhlobo lwezingoma eyifana ne-hip hop, igqomu, ipiyano, ngoba lezi ngoma lezi yizona abantu abazijabulelayo kakhulu uma kuthiwa ziyadlala, futhi yizona eziletha isikhathi esimnandi futhi izona ezijabulisa noma zipholise iy'nhliziyo zabantu.

Izinto abangazenza kasisi ukuthi bezame ukuthi belalelise abantu abaningi indlela ey'ningi as possible ukuthi bekwazi ukuthi bethole abantu abaningi beyenza lento futhi bethole abantu abaningi bey'bandakanya kuzo.

Imithetho engingayisungula ukuthi wonke umuntu aveze ukuthi ungubani ngaphambi kokuba uhlelo lwakhe noma into ayenzayo livele emphakathini bebone ukuthi iluphi, uhlalaphi nayo yonke leyo nto leyo.

Into angazama ukuyenza ukuthi, imithetho engingawufaka ukuthi umuntu ozofaka ubuso bakhe, noma ezokhuluma noma ofuna ukwenza into, akaveze zonke izinto zakhe zibe semthethweni futhi aziwe amaphoyisa.

Umthelela walefoni wasiza kakhulu ngenxa yokuthi watshengisa abantu ukuthi ziningi izinto ezingaba noma ezingavela emhlabeni uma umuntu efuna ukwenza lokho akwenzayo engakwenza nokuthi lolu hlobo lomakhalekhukhwini lasiza wonke umuntu.